Ditlamelo, ditlamelwana tsa pholo tse di ka tlamelwang bagodi, di akaretsa ditirelo tsa botsogo tse di kgethegileng, go tlhoma dipetlele kgotsa dipholo tse di tlhokomelang bagodi ka nosi, le go tlhoma mafelo a a tletseng ditirelo tsa maikutlo le botsogo, jaaka go dira mešongwana, go buisana, go ikatisa mmele le thuto ya phepo. Puo e e siameng, ba tlhoka bajuta maikutlo le ditirelo tse di lebelelang maikutlo.

Go tlhokomelwa ke ba lelapa, bagodi ba ikutlwa ba amogetswe, ba ratiwa, mme ba sa itlhega. Batho ba lelapa ba ka ela tlhoko maikutlo le ditlhokego tsa bagodi go feta basebetsi ba ba eseng ba lelapa.

Go akanya gore mogodi o santse a na le nonofo ya go nna mogakolodi, kgotsa motlhokomedi le mothusi wa lelapa, mme boammaaruri e le gore botsofe bo tlisa malwetse jaaka bolwetse jwa go lebala, e leng dimensia. Batsofe ba tlhoka go tlhokomelwa le go amogelwa, eseng go solofela mo go bone.

Setso sa Batswana se ruta gore batsofe ba tshwanetse go tlotlwa, go reetswa le go tlhokomelwa. Re simolola go dumela gore go tlhokomela bagodi ke maikarabelo a rona, e seng kgetho. Seno se bopa maikutlo a gore botsofe ke nako ya tlotlo, e seng ya go tlhokega. Go bona batsofe e le mothopo wa kitso le botlhale, seno se dira gore re lebe batsofe ka maikutlo a tlotlo le boitshepo.

Seabe sa lelapa mo tlamelong ya batsofe, Lelapa ke lone le lebaganeng le maikarabelo a ntlha go tlhokomela batsofe. Tshireletso, dijo, tlhokomelo ya batsofe le lerato di neelwa ke ba lelapa. Mo ditsong tse tsa sešwa, lelapa le tsaya karolo mo go rulaganyeng tlhokomelo ya semmuso. Batsofe ba rotloediwa go ikemela, mme ba etelwa go na le go tshela le bone. Setšhaba, baagisane, kgotla, borai jwa borra le bomma, go na le ba na le maikarabelo a go tlhokomela bagodi.

Kalafi ya mahala mo dipetleleng tsa puso, batsamai ba botsogo ba etela bagodi mo magaeng a bone go ba tlhokomela. Tshegetso ya dijo go tswa mo di programm-eng tsa kgaolo kgotsa di kereke. Go na le se re se bitsang feeding programs-e mo dikolong kgotsa di kopanong tse bagodi ba lalediwang kwa go tsone.

Mekgatlho ya seporofeta, NGO's, mekgatlho e e tshwanang le ditlhopho tsa bagodi le tse dingwe tsa bagodi, ditirelo, home-based care programs-e ka paul forms eo, ke ya puso ebile ga e duelwe. E fa bagodi dijo tsa letsatsi le letsatsi gararo ka letsatsi, tlhokomelo e e tseneletseng, dikopano le mešongwana, le go thibela bodutu le go aga, go aga boitekanelo jwa maikutlo.

Go tlhoka ditlhopha tsa maikutlo le tshegetso ya semowa, go tlhoka tshegetso go lwantsha bodutu, kutlobotlhoko le go ikutlwa o sa tlhole o tlhokega. Kakanyo ya gore e ka tokafadiwa jang ke go oketsa madi a pension-e, go dira gore madi a tsene mo ditlhokegong tsa sebele tsa letsatsi le letsatsi, go aga mafelo a a kgethegileng a tlhokomelo ya bagodi mo , mo metseng kgotsa .

Pension-e ya puso ya go tlhokomela batsofe e tokafatsa boleng jwa botshelo jwa batsofe. Bagodi ba ka reka dijo, ditlhare le dilo tse ba di tlhokang ba sa ikaege fela mo baneng. E fokotsa kgatelelo mo malapeng, e thusa gore bana ba seka ba felelwa ke bokgoni jwa go ba tlhokomela ba le nosi. E ba naya seriti le tlotlo.

O tshwanetse go nna le dingwaga tse di lekaneng. O tshwanetse go batla foromo ya kopo. Dikgang tse di tlhokegang, o mang, le National ID, tshipi kgotsa afidafiti fa o sa kgone go tlisa dipampiri tse dingwe. Tlhatlhobo ya seemo sa gago, ebile ga go tlhokagale gore o lefe sepe go dira kopo eno.

Phenšene e fokotsa morwalo, e fa bagodi seriti le boitekanelo, ebile e lapolosa bao ba ba tlhokometseng. E oketsa diphetogo, diphetogo tse dingwe bao ba ba tlhokometseng bagodi ba ka tlhoma tekanyetso sentle, ba itse gore mogodi o na le kabelo nngwe ya madi.

E simolola ka dingwaga di le masome a marataro. Dingwaga tseo ke ngwaga ya bosetšhaba ya pension-e mo ditšhabeng tse dintsi, e le letshwao la botsogo jwa semolao go amana le bokgoni jwa mmele le botsogo, mme go nna botlhofo go akanya gore ba ka tlhoka tshegetso.